Dijalo tse qhekellang, ke dijalo tse ka reng khabetjhe, ditapole le tamati, ke sa lebale le moroho hobane o matlafatsa mmele le ha masole wa mmele a sa kgathetse. Ho tjhong jwalo, ne nka kgothaletsa batjha haholo hore, lapeng le le leng le leng ho be le garden e jetseng moroho le tamati le ditapole, ho lwantsha hore mmele o dule o matlafetse.

Letlalo la diphoofolo le sebetsa ntlheng tse ngata. Letlalo la diphoofolo le etsa diaparo, letlalo la diphoofolo re etsa mesebetsi ya badimo ka lona. So letlalo la diphoofolo le bohlokwa haholo nakong tsa hona jwale ho feta nakong tsa kgale, hobane di ngata dintlha tse letlalo la diphoofolo di le etsang.

Bana ba mohumi ba lwanela naha ya ntatabo, ba na le tokelo yohle ya ho lwanela naha ya bona ka tlasa ditokoleho tse fapaneng, hobane naha eno ha e le ya ntatabo, ho tshwanaa la naha eno e leng ya bona. Ba loketse hore naha eno ba e thole e felletse ho so tla tswa ka bona hore ba arola jwang, e mong le e mong a thole sebaka ka ho lekana.

E ka be ho na le di-App tsa temo tseo o di tsebang? Eya, ha o ke wa ipha motsotso wa ya App Store, o ka di thola ka bongata le ka ho fapana. Ho na le PlantIn, ho na le Plant Fix, ho na le PlantNet, di sebedisana mmoho le . Ho so tla tswa ka wena hore o thabela e feng.

Ka pono ya hao, e ka ba mmuso wa Afrika Borwa o ka fa batho bohle mona Afrika Borwa polasi? Eya ho ka kgonahala hobane lefatshe mona Afrika Borwa le le ngata ene e ke Maburu fela a leng ona a atametseng pele ho tsena tsa bo jalo. Ha o na ka arolwa lefatshe lenono motho ka mong a thola sebaka, kaofela na re ka kgona hore re be le polasi, re kgona ho re itjalle, re leme dipolasing tseo.

Afrika Borwa e na le melao ya hore basebetsi tshwanetse hore ba tshwarwe jwang dipolasing. Ee, mosebetsi o sebetsang dipolasing o tshwanetse hore motho a be le minimum wage salary, moo o sa feteng dihora tse ka bang eight o ntso sebetsa. O loketswe hore o ngodiswe ho UIF, ebe o na le di-benefits tsa hore ha o ka etsahala eng, jwang kapa ho kae ka wena bophelo ba hao o ntso tlo kgona hore o phele, o yella pele o sa sokole.

Sehwai sa polasi e nyane o tlameha ho hlokomela dikotsi tsohle tsa amehang. Ho no ho kenyelletsa mobu, ho kenyelletsa dikokonyana hape le difefo re sa lebale le dikotsi tse hlahang mmarakeng. So ka nako tsohle o tshwanetse hore o no round up-e dijalo tsa hao hore dikokonyana di ska ba le matla hodima tsona. Ho ka bang hwa tshwana le difefo tsona tseno ke tsa ho hlaha hwa lefatshe o ke ke be wa kgona ho di thibeletsa, empa roundup-o e ka o thusa haholo mabapi le dikokonyana.

Ditlama tsa ho pheha di etsa dijo hore di be monate e le e nnete, hobane ditlama ke tsona tse fang dijo taste e monate. Ditlama o ka di jala kafo wa di reka mo dishopong. Tjhe, mo nna ke dulang teng ha ke ya di jala, ke na le hore ke di reke ka nako tsohle le motsotso.

Dijalo tse ding le tse ding di na le sebaka le nako ya tsona. Ho etsetsa mohlala, jwalo ka panana, panana e hlaha naheng e leng e futhumetse ebile e na le motjheso. O ka e thola bo Kapa le bo Natala, empa o ke se thole mo Foreisetata kapa o Mpumalanga hobane motjheso wa teng wa fapafapana.

Polasi e bakela batho mosebetsi le batjha, le ha ka ba polasi e hole le moo batho ba dulang teng batho ba kgona hore ba thole mesebetsi ka bongata le ka di-community ho fapana. Ho hotle hore na batho ba ka ba le dipolasi ba kgone hore ba etsetse le batho ba bang mesebetsi.

Sena ke se jadileng mona ke canola. Canola e bapala ntlha tse fapaneng mo mmarakeng wa ho etsa dijo. Canola e kgona ho nketsetsa mafura, e nketsetse le butter. Canola e na le di-vitamins tse fapaneng, tse leng hore di lwantsha ditshila mo madi le masoleng a mmele.

Hore ntho eno e etsahalang ke nthwe ntle kafo, ke e mpe ntho e ngwe le e ngwe e etsahalang polasing e amana le theko ya dijo. Ho tjhong jwalo hwa ka, ke bolela hore ho senya ditheko tsa polasing or dijalo ho senyelletsa tswellopele ya mmaraka le mesebetsi ya batho, e leng hore ba hiruwe moo polasing.

Naha le naha e loketse hore na e kgutlele ho beng ba yona hobane, ha ya nkuwa ka maemo a lokileng. Motho le motho a dule naheng ya hae, a se ke be a ipha matla, a tsoha matla a nka naha ya motho e mong e seng ya hae. Ho sa kgathalatsehe mmala wa hao, ho re na o motsho or o lekgowa, empa naha e lokela ho ba ho beng ba yona ka nako tsohle.

Tjhe mme nna ha ke dumellane le wena hobane le polasi ena ne re ka itjalla yona, ebile ra ba kgona hore re hire le batho hore ba sebeletse. Ba sebeletse rona re kgone hore re etse job empowerment batjha ba kgone le hore ba fumane mesebetsi

Ke ile ka qeka monga polasi hore a kgutlisetse basebetsi mosebetsing ka hobane, bana ba lapile ebile ho hlokahala le dijo. Bana ba hloka ho ya sekolong, ba tswelle pele ka dithuto tsa bona, mme haebane metjhini e le yona e etsang mesebetsi, e leng bahiri ba e etsang, e baka bothata ho ya bokamosong ba bana hobane bana ba hloka hore ba je, ba tswele pele ka dithuto tsa bona. So ho ka ba bohlokwa haholo ha o ka kgutlisetsa basebetsi mosebetsing ba sebetse, ba kgone le ho fepa malapa a bona.